Ngokolwam uluvo ndicinga ukuba yiteksi ekhuselekileyo kuba yona ayithathi mthamo omninzi kakhulu xa ngaba ihambisa abantu, ithatha abantu abambalwa kwaye iyakhawuleza.

Ngokoluvo lwam endicingela ukuba ikhuselekile ibhasi yenedekha kuba enedekha ayikho nkulu olo hlobo kwaye izinzile kakhulu phantsi, umgangatho wayo uphezulu, umthamo wabantu angena kuyo umncinane kakhulu nayo ayikho nkulu kakhulu. Loo nto yenza ukuba ibe lula ukuba kube khona uzinzo naxa ijika.

Ngoba ndingumntu oqhelileyo ukugibela ibhasi ekuseni xa ndisiya emsebenzini ndingazama ukuba ndicacisele umqhubi waloo bhasi ngesehlo esindehleleyo namhlanje. Ndimcele ukuba andithathe ndimthembise ngokubana ndizowumbhatala nje xa ndibuya emsebenzini okanye nabani na osebhasini ndingazama ukumcela kuba kaloku abantu esigqibela nabo xa ngaba siya, sisiya emsebenzini abohluki.

Ngoba ndingaqhelanga ukugibela ibhasi, into endinoyenza ngolo suku olo kunganyanzeleka ukuba ndigibele iteksi yona ndiqinisekileyo ubana kubhatalwa imali kuyo. Isizathu sokuba ndenze kanjalo kungoba andifuni kufaka umqhubi webhasi engxakini apho kuzoba ngathi wenzela inyhweba abantu abagibezayo.

Into endingayicebisa ummelwane wam kukuba akhawuleze athenge itikiti lebhasi ukuze xa ngaba efuna ukuya edolophini phakathi neveki, ahlale elungiselekile. Umzekelo, xa kusenzeka angabinayo imali yokugibela iteksi ahlale enalo itikiti lokungena nje ebhasini nokuba kunini xa ngabe eziva efuna ukuya edolophini.

Inene ndingaziva kabuhlungu kakhulu kuba kaloku ndizobe ndingxamele ukuya emsebenzini kodwa ke ngoba singabantu kwaye kuba khona iingxaki ezenzeka singalindelanga, ndingaye ndiyiqonde ndizame ukusebenzisa iteksi ngolo suku izobe ifike kade ngayo ibhasi or kwenzela ingafiki.

Kunganyanzeleka ukuba ndizame ukusebenzisa iteksi ngaloo mini. Ndikhwele iteksi ukuze ndizokwazi ukufikelela emisebenzini kusengexesha, noko iiteksi ziyakhawuleza endleleni.

Into endingayenza kukucela ukuba ndime ngeenyawo, ukuze ndizokwazi ukuba ndifikelele emsebenzini. Ukuba udrayiva okanye umqhubi webhasi ukhala ngokuba akukhuselekanga ukuma ebhasini ibe ihamba, kunganyanzeleka ukuba ndithathe iteksi nje ngoloo suku olo ngoba angeke ndikwazi ukuba ndingayi emsebenzini okanye ndingafiki ngexesha.

Into endingayenza kukuba ndibuze kumqhubi webhasi ukuba ingaba iindlela zitshintshile na ezokusetyenziswa xa ngaba sisiya emsebenzini, ukuba kunjalo ndingazama ngandlela zonke ukuba ndiqhagamshelane nomaneja wam okanye ndifowunele emsebenzini ndibaxelele ngesi sehlo senzekayo ukuze bezolindela ukuba ndifika kade emsebenzini ngesizathu esithile.

Kubalulekile kakhulu ukuba ibhasi ilibambe ixesha lokufika kuba nathi emsebenzini sisebenza ngexesha kwaye sisebenza ngabantu nabo abantu basebenza ngexesha, yiyo loo nto kubalulekile ukuba ibhasi nanini na ilibambe ixesha lokufika.

Xa ndinofumanisa ukuba indlela yebhasi itshintshile kwaye ayifiki endaweni endiya kuyo, ndingaziva ndiphazamisekile kwaye ndididekile kodwa loo nto ingandenza ukuba ndifune uncedo ukuze ndifikele kwiindawo endifuna ukuya kuyo.